Ndingakulungela kakhulu ukuba ngumdlali weqakamba kuba kaloku ndinamandla, ndisemtsha, ndisegazini kwaye ndiyakwazi ukuhamba ixesha elide ndingakhathali. Kwaye umzimba wam u-healthy.

Ndithanda ukubukela ibhola kuba kaloku ibhola indinika umdla kakhulu kuba kaloku ndakhula ndidlala nabafana, sidlala ibhola. Yinto endiyaziyo leyo kwaye wonke umntu eMzantsi Afrika uyayithanda ibhola.

Xa sinemali mna nosapho lwam siye siphume siyozityisa kamnandi koo-KFC. Emva koko siye siphume siyoqubha elwandle, sibuye sibukele i-TV, sibuye sizivocavoce, sibuye sitye kamnandi.

Zininzi iindidi zemidlalo ezidlalwayo esikolweni sam. Kukho imidlalo yabafana, kukho imidlalo yamantombazana kwaye wonke umntu uyawonwabela le midlalo kuba kaloku wonke umntu kukho umdlalo awuthandayo.

Imisebenzi yokuzonwabisa yeyabantu bonke, ayikhethi bani. Kuba kaloku ukukhathalela impilo yakho akuyi ngokuba utyebile okanye awutyebanga. Wonke umntu, utyebile okanye ungatyebanga, kufuneka uwunakekele umzimba wakho.

Ndingabavocavocisa ubusuku nemini, ndibase phesheya apho bazofundiswa kanzulu ngebhola kuba kaloku phesheya kudlalwa kakhulu kunalapha eMzantsi Afrika. Ndingabaqeshela abantu abazokuba fundisa nzulu.

Ewe, indawo endihlala kuyo inazo izixhobo zokudlala. Sinazo izixhobo zokudlala ibhola, sinazo izixhobo zokudlala i-netball, kunye sinazo nezixhobo zokubaleka. Wonke umntu uvumelelekile ukuba aze azodlala, omncinci nomdala, ukuze banakakele impilo yabo.

Ndingakhetha igama elithi The Go Getters kuba kaloku siyawaphumelelisa amaphupha ethu, asibanjwa yinto endleleni. Siya ngqo empumelelweni.

Umthetho omtsha endinokuwuzisa ndingazisa ukuba namantombazana mabayidlale i-rugby. Kubekho amaqela wamantombazane, iithimu apho kuzodlala amantombazana wodwa.

YiPirates kuba kaloku iPirates ineekiti ezintle, ineejezi ezibukekayo kwaye iyunifomu yabo iyabafanela.

Imidlalo yeevidiyo iyamosha kakhulu kuba kaloku ungangakwazi ukulala, ulale ngexesha elincinci, ugule. Ukulala kubalulekile emntwini.

Angancedakala ngokuba aye phambili aqale ayobhalisa ithimu yakhe. Ayitreyine ukuba ikwazi ukudlala ibhola kakuhle kuze izodlala nezinye iithimu eziphezulu.

InganguSiphiwe Tshabalala kuba kaloku unguyena mdlalo webhola owayephumelela kakhulu emagqabini, ibhola ekuthiwa yiBafana Bafana.

Ewe, ndingalunga kuba kaloku ndiyabathanda abantu kwaye ndiyathanda ukugijima ndidlale ibhola. Kwaye kaloku ndisesegazini ndimtsha, ndinamandla. Ukuba ngumdlali webhola ndingalunga kakhulu kuba ibhola ndiyayithanda kakhulu.

Enye ekhuthaza abantu yimali le izonikisa emntwini owinileyo. Abanye bakhuthazwa kukuba bazozivocavoca nabanye abantu.